Go sekasekiwa letseno la lelapa palo ya bana ba ba ikaegileng ka wena gore o na le bana ba le bakae, mofuta wa sekolo, bosupi jwa lotseno, boemo jwa bonno.

O tshwanetse go akanya dituediso tsa ngwaga le ngwaga o tshwanetse go itse sewelo sa mogokotso, o tshwanetse go itse dituelo le melemo, o tshwanetse go itse ditheko tsa matseno, o tshwanetse go itekanyetsa ya sekoloto, o tshwanetse go itse ditlhokego tsa go tshwanelega mokgwa wa me wa go dirisa madi ke afe, tshwanetse go itse mokgwa wa go dirisa madi a gago ke afe a ke tlhoka mogopolo o o kwa tlase a go na le dituelo dipe tse di ikemiseditseng go di duela, a ke tlhoka dikarolo dingwe tse di jaaka di-insurance kgotsa tshireletso ya go reka.

Hisetori e ntle ya sekoloto e na le ditefelo ka nako le tshebediso e tlase ya sekoloto e bontsha boitshwaro jo bo nang le maikarabelo ba sekoloto mme e ntlafatsa ditirelo tsa gago ka dinako tsotlhe, go tokafatsa maduo a gago a sekoloto le history ya gago o tshwanetse go duela sekoloto sa gago ka nako le nako o ele tlhoko dipopego tsa sekoloto o botse dipotso fa o sa tlhaloganye gore sekoloto sa go se tsamaya kae gore o nne o se duele ka nako, go aga histori e telele ya sekoloto tlhoma histori e telele ya boitshwaro jo bo nang le maikarabelo jwa sekoloto.

Ga wa tshwanela go adima madi a kwa godimo a e leng gore a tla go palela go a busa, o tshwanetse go patala sekoloto sa gago ka nako e o dumelane le ba di-bank-a gore o tla se patala ka yone mme o tshwanetse go tlhomamisa gore o patala sekoloto sa gago ka nako e o dumelaneng ka sone, o tshwanetse go ya ko ko bank-eng gangwe le gape o ye go botsa gore ba tsamaya kae ka kopo ya gago ya karata.

Go bala le go tlhaloganya melawana le maemo a karata ya sekoloto go botlhokwa thata ka gonne o ka be o itse dituelo le dikelo tsa morokotso go tlhaloganya melawana ya dituelo go tila dimakatso le dikotlhao go dira ditshwetso ona le kitso go botlhokwa.

Go itse ka tsaya madi go thusa batho go dira tshweetso tse di siameng fa ba dira kopo ya dikarata ya sekoloto ka gore go ba thusa go tlhaloganya dipeelano tsa sekoloto go laola sekoloto go bapisa ditlhopo le go tila go sa patale sekoloto sa gago go dira tshweetso ka kitso.

Dibanka di akaretsa maduo a sekoloto, letseno, hisetori ya tiro, kabo ya sekoloto go lotseno histori ya sekoloto, fa o amogela karata ya sekoloto seelo sa morokotso sa go simolola se balelwa go ikaegile ka bokgoni jwa go kolota, maemo a mmaraka, mofuta wa karata, ditheko tsa papatso.

Molemo go kgona go bona madi ka bonako, go feto fetoga ga maemo, go nna motlhofo, go tlhoka mesola, dituediso tse di kwa godimo, dituediso tsa morokotso, kgonagalo ya go kolota.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tsa go ntsha madi go feta selekano, dituediso ya go ntsha madi a mantsi, dituediso ya NSF, dituediso tsa letsatsi le letsatsi morokotso mo tlhwatlhweng e e kwadilweng go tila dituediso tse tlhokomela balance ya account-o, set-a ditseboso, tlhokomela setlhobela, golaganya tshireletso ya go ntsha madi a mantsi o tlhopha go tswa mo tshireletsong ya go ntsha madi a mantsi.

Dituelo tsa go ntsha madi a mantsi mo dibankeng di ama ditiriso ya madi, go kgoba marapo, go dirisa madi ka bonako, go rotloetsa tekanyetso kabo, go fokotsa ditshenyegelo o tshwanetse go tlhokomela ditekanyo se etsa ditsiboso go golaganya dipoloko tsa tshireletso go boloka mosamo wa tekatekano e tshwanetse go tlhopa diakhaonto tsa madi a kwa tlase.